TB, ke lefu le tsamaisanang haholoholo le tshwaetsano ya HIV and AIDS. Matshwao a TB ke ho fufulelwa bosiu ha o robetse, ho kgohlela ka nako e fetang dibeke tse pedi, le ho ota.

Eya, mahae a maqheku a fumaneha ka mona, moo ke dulang teng. Hona le lehae la maqheku mona motseng wa Rockville. O teng wa fumaneha, mme ha ke batla ho isa ntatemoholo wa ka, a ka tsamaya nako e telele. Mohlomong ho fihlela a hlokofala.

ka reka meriana e seng melaong, nka mo jwetsa hore ho reka meriana e seng molaong ho kotsi haholo hobane, ha moriana oo o ka o lematsa kapa wa hlahelwa ke se seng, kapa wa tswa diso ha o qeta ho sebedisa moriana oo. Ha ho mo o tla kgutlelang, hore o lo tlaleha taba ena teng. Jwale ho reka meriana kwana di pharmacy-eng tse molaong ho molemo haholo hobane, le ha o ka hlahelwa ke ho hong, o ka kgona ho kgutlela mono pharmacy- eng ho kopa thuso.

Batswadi re ka etsa ho hongata ho thusa ho ntlafatsa mananeo a ho fepa bana dikolong. Re ka thusa ka ho donate ditjhelete mono dikolong, mme re tla tlameha ho ikopanya le mookamedi wa sekolo, le yena Principal, le ba lefapha la SG _B. Hore re bueng hore na re ka donate-ang jwang, ebile ke mang a tla tshwara tjhelete eo, e re donate-ileng hore re kgone ho ntlafatsa lenaneo leo la ho fepa bana.

metlwana kapa matlwana a rekisang meriana ya setso e bonahala e atile haholo mona, motseng wa rona. Mme ho fumana haeba matlwana ao kapa mang ka ona a ngodisitswe molaong, o tlameha ho ya, o kena internet-eng mme o kene website-eng ya lefapha la, meriana ya setso. O kgone ho bona hore na lefapha leo le ngodisitswe kapa tjhe.

tsela ya sesotho ya ho rera lelapa kapa yona family planning ya sesotho. Nna ke bona e se, tsela e leng hore e ka thusa, ho feta tsela eo, tsela ya sekgowa e ka thusang ka yona. Hobane di ngata ditsela tse, le mefuta ya meriana e sebediswang dipetlele le di tleliniking ya ho thusa ka , ka ho rera malapa, ho feta ha o ya ka tsela ya setso. Hobane o tla fumaniseha hore o tla nwa dipitsa tseo sa tsebeng hore di kopantshitswe ka eng, ho ena le ha o ile tleliniking, wa tseba hore ke eng eo e fuwang ebile e tla o thusa kae.

Ka tebello ya ka, ke bona ditsi tsa phatlalatso di sa etse ho lekaneng hore di re sireletse rona, jwalo ka setjhaba. Ke bona ekare ho hongata ho ba ka o etsang, ho finyella le batho ba se nang di-cellphone kapa yona mehala ya thekeng. Ka ho ba fa di-pamphlet kapa di pampitshana tse ba elellisang ka tsona dihlahiswa tse seng molaong kapa ba ka elellisa setjhaba hape ho yona, televishene hore ba dule ba itlhokometse.

Ha e be nkgono wa ka a kula, mme ke sa tsebe hore o tshwerwe ke eng. Ntho ya ho qala ebile le ntho ya bohlokwa e ke nahanang hore ke ka e etsa seemong seo, ke ho isa nkgono tleliniking, ke ho isa nkgono tleliniking kapa sona sepetlele hore a lo e bonwa ke dingaka tsa sekgowa. Hobane ngaka ya setso yona e ke ke ya kgona ho ba le metjhini kapa yona equipment e loketseng hore e ka kgona ho, teka hantle nkgono hore o tshwerwe ke eng, empa dingaka tsa tsa sekgowa di ka kgona.

Ho e ba le mmele o moholo kapa ho ba motenya, ke tse ding ya, tse ding tsa dintho tse ka bang le kotsi bophelong ba motho kapa boikutlong hantle ba motho. Hobane o fumana, dinakong tse ngata batho ba batenya ba sokodiswa ke malwetse a tshwanang le bolwetsi ba tswekere. O fumane ba e na le tswekere e hodimo, eo ka nako tse ngata e isang ho kgaolweng ha maoto kapa ona matsoho. Kapa, o tla fumana hape ba tshenywa ke bolwetsi ba pelo ka baka la mafura a tletseng mmeleng, o fumane a se a kwahela le pelo. Mme e le ntho e kotsi bophelong ba bona.

Tabeng ena, ke bona nna ho sena taba hore na batsofe ba bonwa ke ngaka tsa poraefete kapa dingaka tsa mmuso. Kgang kgolo fela, ke ha ba fumane thuso ya ngaka, thuso ya tsa bophelo. Jwale ha mmuso o etsa se lekaneng hore batsofe ba mpe ba kgone ho thola thuso e loketseng di tleliniking le tsona dipetleleng, ke bona e le ntho e loketseng. Hobane ngaka eo o e fumanang sepetleleng sa mmuso le eo o e fumanang sepetleleng sa poraefete, ba etsa mosebetsi o le mong.